Ukuya emtholampilo kuyikodwa kuyingozi ngoba ubhekana nesimo sokuthi abanye abagulayo bangak'thelela ngezifo zabo, nakwawena ubathelele ngezakho. Ngakho-ke uma abantu behlala isikhathi eside amathuba okuthi batheleleke maningi, kodwa-ke ngaphezulu amathuba okuthi bangaphinde bafise ukuza esibhedlela ayakhula ngoba umuntu uvesane athi kuyayifanela vele.

Amakhono abalulekile ekucishweni komlilo nokuqeqeshwa okudingekayo. Ukuqeqeshwa okudingekayo ukuthi kuvocavocwe ukuze umuntu akwazi ukwenza umsebenzi odinga amandla. Okunye futhi ukuthi umuntu akwazi ukulawula imizwa yakhe abe nomqondo osheshayo ngoba uthatha izinqumo eziphusile.

Umyeni wadadewethu wathola isifo sofuba. Le sifo sofuba sasingezweli kwimithi ayeyithola. Wathola amaphilisi kwaze kwabonakala ukuthi awasebenzi. Wakhahlazeka, wahlala ekhaya wagcine engasakwazi ukusebenza. Konke lokhu kwenzeka nje banomntwana omncane, ngakho umntwana wayesesengozini yokuthi atheleleke, kwazise phela umntwana omncane usuke esengozini. Kwahamba kwahamba isikhathi kwangaba kuhle wavalelwa esibhedlela engasabonwa, ebonwa evalelwe ebhokisini, kwahamba kwahamba isikhathi salahlekelwa nguye. Ngakho-ke ukungazweli kwemithi kubuhlungu.

Uma kwenzekile iy'cishamlilo zathi zithatha ipayipi zizama ukucisha umlilo, kodwa kungenzeki kahle, kwesinye isikhathi kuyaye kube nento evimbile. Lento uma ivimbile yenza ukuthi amanzi, umfutho wamanzi ungabi namandla, lokho kwenza ukuthi amanzi angakwazi ukuya ey'ndaweni ey'kude, angakwazi futhi ukucima amalangabi anolaka. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi kungabi nezinto ezivimbayo. Enye into ebalulekile umklamo we-nozzle, umklamo we-nozzle uma ungalungisekekile kahle nawo uyenza ukuthi, iyo amapayipi okucima omlilo abenenkinga.

Mngani kubalulekile ukuthi yonke into oyitholayo, ikakhulukazi ey'nkundleni zokuxhumana uyibhekisise ukuthi iqhamuke kuyiphi mese futhi uphinde ubuze abantu abanobucwepheshe kuleyo ndawo noma uqhathanise nezinto asebayibheka, akufanele ukuthi yonke into oyitholayo uyithathe njengento eyiqiniso ngoba baningi abantu abangayibhekisisi into abayithumela kwabanye.

Noma ubani uyakwazi ukuvele abhale ey'nkundleni into engabhekisiswanga into futhi enobungozi. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi yonke into oyenzayo uqale ubuze abantu abangase babe nolwazi oluningi, ungabuzi futhi oyedwa ubuze babe baningana kuyima usithatha isinqumo sokulandelela into ethunyelwe, kakhulukazi ey'nkundleni zokuxhumana ezifana no-WhatsApp.

Ey'khathini ezidlulile umuntu uma esefika eminyakeni ethizeni, wayekhuliswa. Uma ekhuliswa, wayefika ayoyalwa abantu sebadlula kule ndlela asadlula kuyona. Ngakho-ke ey'khathini zamanje abantu abasakwazi ukuthola usizo noma ukufuna usizo ngoba ukuyalwa okuqondile abakaze bakuthole. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi lento ibuyiswe ngokuthi kufike amadoda abize imihlangano mese ayayalana, ngey'ndlela zokuthola usizo noma ngey'ndlela zokuphila impilo ethe ukuqonda.

Kokungabi khona kwama-ramp emabhizinisini, lokho akuhlukile nokucwasa okungahambisani ne-constitution. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi amabhizinisi ngaphambi kokuba aze avulwe kubhekwe ukuthi akhona yini ama-ramp emnyangweni yokungena. Uma engekho uhulumeni fanele aqashe abantu abazokwenza isiqiniseko sokuthi ayivulwa ibhizinisi

Ukubaluleka kukuhlanzeka kokomoya kuya ngokuthi umuntu uyakholelwa yini kukona. Abanye abakholelwa ekutheni kuyadingeka ukuthi uma udlula esigabeni esinzima, usithole ukuhlanzeka ngokomoya, bakholelwa ekutheni impilo nje. Ngakho-ke bayebangabi nankinga kodwa abakholelwa ekutheni kufanele uma uthole izigaba ezinzima, uhlanzeke bayayebakhahlamezeke emoyeni uma bengazange bakuthole loko kuhlanzeka.

Emgaqweni emkhulu, uma kunengozi, kuyaye kube nenkinga yokuxhumana nozakwethu abasendaweni esisebenzela kuyo, ngakho-ke kuyaye kufakwe amasathelayithi noma kuthengwe amasathelayithi phone akwaziyo wona ukuthatha umyalezo, ayithumele endaweni esisebenzela yona, ukuze ozakwethu abanye basabele futhi.

Ey'koleni lapho befundiswa ngosizo lokuqala, abantwana bafundiswa ukuthi bakwazi ukubona iy'mpawu zokulimala ngokomzimba nanokuthi uma umuntu evukwe yisifo, njengesifo sokuwa, kodwa abantwana abakafundiswa ukubona iy'mpawu zomuntu ohlaselwa isifo samatata noma isifo somzwangedwa.

Abacwaningi sebatshengisa ukuthi isifo sokhuvethe sitheleleka kalula uma abantu basendaweni evalelekile angashaywa umoya. Ngaphezu kwalokho, uma umoya womuntu, umoya ophefumulwa omunye ungavimbelekile. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi abantu bagqoke izifonyo ey'ndaweni ezibalulekile noma ey'thuthweni zomphakathi.

Inhlanzeko ibaluleke kakhulu ngoba umuntu ohlanzekile ukwazi ukugcina umzimba wakhe uhlanzekile, indawo ahlala kuyona ihlanzekile nanendawo ayivakashele ihlanzekile. Kubalulekile ukuthi kugcizelelelwe ukuthi abantu bazi ukuthi izifo noma zingabonakali ziyakwazi ukuthi zitheleleke. Ngakho-ke ukuze uvimbele nesifo ungasiboni ukuthi singakuthelela, kungcono ukuthi uhlezi uhlanzekile.

Kubalulekile ukuthi amalunga eqembu akhululeke ukuthi akhulume ngezimo abhekene nazo, ngakho-ke akufanelekile ukuthi izimo esixoxa ngazo ziphumele ngaphandle.

Abantu abaney'ngulo ey'ncane bayaye kuthi uma beqala ukugula, baye emtholampilo kepha ngenxa yokuthi imitholampilo ayijwayele ukuba nemishanguzo efanelekile, abantu bathi uma sebegula futhi bavele bahlose ukuya esibhedlela uma sebefika esibhedlela sebethola sebevimbela abantu abaney'ngula ezithe ukubaxina.

Kubalulekile ukuthi imitholampilo ibe nemithetho eqondile. Kutholakale ukuthi uma kushoda into kube khona umuntu ozobikela abantu abangaphezulu, ngisho uhulumeni uqobo, lokhu kuyasiza ukuthi umtholampilo ikwazi ukuqhubeka isize abantu .

Into ebalulekile ngokuthi uphinde uthole umjovo wokuvuselela wekhuvethe ukuthi umuntu abe nolwazi ukuthi kungenzekani emzimbeni wakhe. Yebo, uma uthola umjovo wokuvuselela ukuvikeleka kwekhuvethe uzovikeleka kangconywana, kepha kungase kube nezinye izimo obhekana nazo, njengokuthi uvele ugule kakhulu kunakuqala, abanye baze bashone. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngaphambi kokuthi abantu abadala nomndeni nomphakathi bathathe lemijovo evuselelayo bazi ukuthi imizimba yabantu ayifani futhi ayiphenduli ngendlela efanayo.